Ngizizwe ngithukile, ngoba kule nto ngafaka imali yami. So, ukuthuthuka ngithukile ngoba indlela esekwenzeke ngayo, asazi noma iy'mali zethu sizozithola yini, noma angeke sizithole. Sithuke kakhulu singabantu.

Nale nto liphezulu kakhulu. Nokukhathazeka kubuye kube khona, ngoba asazi noma iy'mali zethu sizosithola zinjengoba zinjalo, noma zizozithola sezehlile yini, ngoba ukuntengantenga kwemali, imali ebuye yehle, asazi noma mese sekumele siy'thole imali zethu sizosithola ziphelele noma sizozithola sezehlile zincane. Kuningi, kuningi, kuningi, kuningi, kuningi, kuningi, kuningi. Hhayi, ekwanelisekeni khona nginelisekile, ngenelisekile ngoba iy'mali zethu ngathi sizozithola zinjengoba zinjalo.

Akulungile, akulungile, ngoba abanye bagcina sebengasakhokhi, abanye bagcina bebalekela.

Yebo, ngicabanga ukuthi kwenze abantu bakwazi ukuba baphathe imali, nanokuthi abantu bakwazi ukuba imali bayisebenzisa ngendlela okuyiyona.

Ngizizwa ngijabule kakhulu. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba uma ubeke imali iyakwazi leyo mali yakho ukuthi yande, yande, uyibekile ungakayosebenzisi.

Lezi mali ey'ncane ey'ngase zibanjwe ebhenki, ezingamenza ukuthi angabe esaqhubekela phambili.

Lomndeni ulitshele ukuthi uma lingenela umshwalense, imali yalo mase seliyithola lizoyithola esiningi, futhi umshwalense ma kukhona oshonile lifake i-airtime, ufaka i-airtime umshwalense, khona uzokwazi ukufonela amanye amalunga omndeni. Umshwalense futhi uyakwazi ukuletha abantu abaphekayo. Bapheke ukudla. Ukudla kufika nawo umshwalense. Izinto zakho ziba lula. Wena nje okwakho ukuhlala phansi, ufonele abantu abazo-attend-a umngcwabo.

Okokuqala ukuba lo muntu esifaka naye imali, ngoba ngiyamthemba and ngiyamazi ukuthi uzokwenza ubulungiswa, futhi ngibone ukuthi uma sivuliwe i-akhawunti, uma isivuliwe, kuzokwenzakalani, ngoba sobabili sinembono engafani. Naye unowakhe. Kodwa ekumthembeni khona ngiyamthemba ukuthi izinto zizohamba kahle.

Ukukhathazeka okokuqala enginako ukuthi angazi noma ngiyabhaliswa yini kwi-UIF as umsebenzi noma angimbhaliswanga. Iyona nto engenza ngikhathaze leyo. Iyona yokuqala. Mese kuthi uma ngibhalisiwe, ngabe imalini engizoyithola.

Mkhulu, ngoba izinto ey'dingakalayo awuzazi ukuthi zihlalaphi. Ney'ngane nazo azibizi isibongo esifana nesakho. Iy'nkinga ziba ningi.

Imizwa yami yokuqala, ngiyesaba ngoba angazi ukuba yini edingakalayo, yini engadingeki. Into ekumele ngiyenze nje, ukuthi kumele ngithathe yonke into engazi kahle ukuthi ingase idingeke. Ngihambe ngiyobona khona. Ibona asebeyongitshela ukuthi yini edingakalayo, yini engadingeki. Eyenza ngizizwe kahle futhi kungenza ngizizwe ngithukile, kodwa okwamanje ngisajabulile futhi ngisathukile.

Ngingahlanganisa yonkinto, ngihlanganise ama-overdraft, ngihlanganise ama-interest, uthole umuntu mese esekhokha leyo mali leyo, ayikhokhe seyine-interest. Lokho kwenza ibhizinisi likwazi ukuba lithole inzuzo.

Kunzima kakhulu, ngizwa kunzima kakhulu ngoba ngathi awukwazi ukuyo-apply-ela u-UIF uma uxoshiwe emsebenzini.

I-overdraft ingcono ngoba ebhenki bayakwazi ukuba bay'donsele bona imali yabo, imali efunwa yibona, bayakwazi ukuba bay'donsele. Kanti lesi sikweletu lesi esivamile, usikhokha ngoba kusuke kuphoqa ukuthi kumele usikhokhe. And ziningi izinto abayithathayo kuwena uma ungasakhokhi.

Ngingabheka enye indlela ngoba lapho kulula ukuba imali ihambe njengokuhambisa imali ngebhange, kanti uma uhambisa imali ephathwayo, uthumela kumuntu, umuntu kungenzeka imali ayidle.

Umshwalense wempilo, kuhle kakhulu ngoba umndeni wonke uyazi ukuthi ma kukhona ogulayo, uyamyisa kudokotela, aphile impilo yakhe, enhle, ngobani? Uzobe enodokotela wakhe.

Ngoqale ngibheke ukuthi iy'mali ze-overdraft zihluke kanjani, but ngiyafisa ukuzibheka kusasa, ngikhona ngizokwazi ukuthi zihluke kanjani, ngizoba nolwazi ngazo.

Kukunikeza kakhulu kabi ukuthula ngoba uyazi ukuthi umndeni wakho ukhavarishiwe, umndeni wakho uzongcwatshwa kahle ngokuthula, nangesizotha.

Ngijabule kakhulu. Ukujabula kwami bekweqile, bekweqile ukujabula kwami. Ngibona inzuzo engiyenzile. Inzuzo ibinkulu kakhulu. Bengingayilindele inzuzo engakaya. Ngijabule, ngijabule ngale ndlela eyeqile, indlela emangazayo. Bengingathembi.